Ngijabulile ngoba angisasebenzisi imali yami yephethroli. Ngapha khona umuntu osekangishayelela, akusaseyimi oshayelayo. Ngizokhona ukuphumula, ngiye esontweni kahle.

Ukuthi ungasida, ungasiza ngokuthi ume ey'tobhini ukuthi bazokhona ukunceda abantu abadala uma bezoyehla ey'motweni, nokuthi babakhaphe, bayobabeka ezindlini zabo, bafike baphephile.

Into ebalulekile, nokuthi ayiduri ngemali uma ubhadala.

Kumele ukuthi uma ubona uma into yakho ilahlekile, noma ilimele, kumele uye emahhofisini uyo riphotha ngaso sona leso sikhathi, ungalindi.

Akaze ngibe nazo iy'ngxenye ezimbi, kodwa mina ngisanokuzwa ukuthi basanokuthi ibhasi lisanokustaka endleleni ebusuku. Mina into engijabulisayo ukuthi ngiligibela ebusuku, ngifike eThekwini ekuseni.

Ukuthi basuse amatekisi kufakwe amabhasi, amabhasi amakhulu, ukuthi umuntu osebenzisa i-wheelchair azakhone ukungena, nomuntu ongezwa kukhone ukuthi kube nala azotofa khona uma sekafuna ukudilika endaweni.

Hlala khona akunabhasi and mina angihambi ngebhasi, so angizazi iy'khathi zamabhasi.

Izosiza kakhulu ngoba uzobona isikhathi ekumele uphume ngaso ukuthi ungafiki late emsebenzini, ufike ngesikhathi esi-right emsebenzini, noma esikolweni.

Ama, ngingabanika i-notice ye-two month ukuthi ngizawukhuphula ama-price wezinto, ukuthi nabo bazi ukuthi izinto zizokhuphuka, njengoba nami itholi yami seyikhuphukile ngo-twenty phesenti.

Ungadinga ukuthi ungathathi isikhathi eside ukulungisa amabhasi uma emoshekile, ngoba umphakathi uyawudinga and ayasebenzisa lamabhasi lawo.

Ukuthi kube namabhasi ayi-five endaweni emakhaya ukuthi abantu bazowasebenzisa, ngoba baningi abantu basemakhaya, noma bahlala kude bachelelene, kodwa baningi.

Ngisebenzise uloliwe uma ngithenga izimpahla. Izimpahla zami zize ngebhanoyi, noma zize ngesikebhe.

Uphephile yona uloliwe, noma uzothatha isikhathi uma uhamba ngesitimela, kodwa uzofika. Uphephile and oshibhile.

Asebenza kakhulu, unokubona ema-mall-ini, abantu basebenzisa wona kakhulu.

Sibabonise ukuthi ibhasi lifika ngobani isikhathi, nokuthi lihlala isikhathi esingakanani, nokuthi lizosuka ngobani isikhathi, nokuthi lizoma kuziphi iy'tobhi, nokuthi lihamba ngayiphi indlela.

Khuphuka bazokhona ukuthi bathole yokusebenza, njengoba sonke lesikhathi izinto zingakhuphuka and bayithole indlela yokusebenza.

Uthi kumele uthole ama-price wakho njengoba usathenga izimpahla, ungaboni sewuthengile iy'mpahla.

u-number six ngoba lihlezi liklini and lihamba ngesikhathi. Angeke ngikhone ukulinikeza u-number ten ngoba ukuhamba ngebhasi kuthatha isikhathi eside uma ngisuka eGoli ngiya eNatali.

Ukuthi kube ne-ephu abantu abazoyidawuniloda yokuthi babone iy'mpahla zabo sezihamba kuphi.

ngihlangabezane nento enjalo, so angikhoni ukuyikhuluma.

Uzawukhona ukubona uma sebaseduze ukuthi bakulande bakuyise esontweni.

ujabulise abagibeli, ukhone nokusiza abagibeli ngezinto abazidingayo.

Imoto yesonto izofika early esontweni, angeke izofika early ngoba baningi abantu ekumele ilethe.

Ayi, ishibhile, noma izothatha isikhathi, ishibhile kodwa yona.

Ukuba lo muntu loyo akana ephu, yiyo into engaba nzima.

Nzima for amabhizinisi amancane, ngoba awakabinemali and ama-price uma ekhuphuka kuzoba nzima for bona.

Ingoba bazokhona ukuthi umuntu omdala bamyehlise egeyidini. Angeke ahambe indlela ende ukuthi afike ekhaya.

Ekuseni bangak'cela ukuthi uhambise amabhayibhili kubanye abantu abadala abangenabo, bangak'cela ukuthi uyo-check-a abantu abadala abangaphilanga ezindlini zabo. Kungamele ukuthi uthathe abanye abantu abadala abangana-transport ukuthi baye esontweni, maybe bayocula or bahambe baye kumthandazo wabomama.

Ibhasi liphephile, ingoba kusuke kugcwele abantu ngaphakathi ebhasini and enye into, noma ibhasi lizokuyehlisa esitobhini, lapho okumnyama khona, kodwa nisuke nibaningi ebhasini, noma niyehla nihamba nibaningi.